Unabahlobo ngoku kuba kaloku uyaphuma ahambe ayokudlala phandle nabanye abantwana. Uyahamba aye ejimini apho adibana khona nabanye adlala nabo. Bayadibana nabanye abantwana bezinye izikolo xa beyokudlala, benale ncoko inye ifanayo iyeyebhola. Uyakwazi ukuzithemba ngoku kuba unento akwazi ukuyenza futhi athenjiweyo ngayo. Loo nto ke ingamenza abe nabahlobo abaliqela.

Imidlalo ingabanceda ngoba umntu akazuba nathuba lokuba ehleli endlini ecinga okanye azivalele endlini. Uzakuhamba aye kuyozilolonga imihla ngemihla adibane nabanye abantu. Ukuthetha ke kuza kwenza kuphume kuphunguke ukudandatheka. Uza kudibana nabanye abantu kube mnandi kuncokolwe kuhlekwe. Usenokudibana nabanye abantu bathethe ngeengxaki zabo, bakhangele bafumane izisombululo kwezo ngxaki. Mhlawumbi bangadibana nabantu abaneengxaki ezifana nezi zakhe batsho babe liqela elikwazi ukuncedisana ukusombulula iingxaki. Mhlawumbi angathi kuloo nto anoxinzelelo kuyo okanye adandatheke yiyo afumane uncedo komnye umntu. Ukuba yimali mhlawumbi angafumana imali akwazi ukuncedakala, ukuzilolonga ke kwenza ingqondo iyeke ukucinga.

Kundakhe kakhulu ngohlobo lokuba ndazi okokuba xa uthe awaphumelela ayiko kuphela kobomi oko. Kufuneka uphinde uqhubeke uzimisele ngoba uza kwenza ngcono kwixesha elizayo. Ukungaphumeleli akuthi othi oko kumele unikezele. Kumele uzilolonge ngakumbi khona ukuze uzokwenza ngcono kwixesha elizayo. Indifundise ukuba ebomini xa izinto zingahambi kakuhle ndinganikezeli, ndiqhubeke ndizama khona ukuze ndizokwazi ukude ndiphumelele njengabanye abantu.

Umdlali ophume izandla ngumqeqeshi uDesere Phillip ngoba waye wadlala ngokuzimisela. Ndiyayithanda indlela ayiyo akakhange athi umdlalo webhola ekhatywayo ngumdlalo wamadoda. Kodwa uye wayezimisele de wagqwesa ukuze ade afikelele kwisigaba sokuba abe ngumqeqeshi. Ubonakalisile okokuba nantoni na umntu obhinqileyo afuna ukuyenza angayenza njengomntu oyindoda.

Ndingabhalela kwiinkampani ezinkulu ndicele ukuxhaswa ngokuthi ndidoneyithelwe ngale moto okanye ndingacela imali kwezi nkampani khona ukuze sikwazi ukuthenga esi sithuthi. Kodwa ezona nkampani ndingaqala kuzo zezo zithengisa ezi moto ngoba kungalula kuzo ukuba bavele bakhuphe iimoto njengesipho.

Ndingamcacisela ngokuthi makamane esiya kuzilolonga rhoqo khona ukuze abo adlala nabo babe ngabahlobo bakhe. Kungalula ke ngoku ngolo hlobo ukuthi atshomane nabo ngoba kaloku bazawube besenza into enye ngexesha elinye. Futhi bazawube besebenzisana. Loo nto ke ingenza ubuhlobo babo bukhule kakhulu. Kungaphinda kukhule ke nokuthi badlale namanye amaqela okanye badlale nezinye izikolo nalapho kwezinye izikolo engatsho afumane abahlobo abatsha.

Yindlela abantu abakhule ngayo kwaye yindlela abantu iingqondo zabo ezicinga ngayo. Sonke sikhule sicinga ngolo hlobo kukuba ibhola yomnyazi yibhola yabantu ababhinqileyo. Ayibukeki kakuhle xa idlalwa ngabantu abangamadoda. Inoba yiyo loo nto eyenza okokuba ingade ixatyiswe okanye ingade ithathelwe ngqalelo into yoba nabo banelungelo lokuwudlala.

Xa kukho ezemidlalo kufike amaqela amanye amazwe afike ahlale kwiihotele zalapha. Xa begqibile ukudlala bayaphuma bahambe bayobuka iindawo ezinikisa umdla. Loo nto iyaliphuhlisa isebe lezokhenketho. Loo nto ingenza bathi naxa sebegqibile ukudlala baphinde babe nomdla wokubuya baze kukubuka ilizwe lethu. Xa bethe bafumana iindawo ezinikisa umdla kulula ukumane bebuya besiza bezikhuphela kweli loMzantsi Afrika. Baze njee bazokhenketha okanye bazo kubuka bazokutyela nekhefu. Loo nto ke ingenza kukhule noqoqosho lwethu.

UMzantsi Afrika wawusanda kuphuma kwixesha localucalulo. Abamnyama nabamhlophe babangavani kakuhle kodwa umbhoxo walususa olo elo thanda. Umongameli uMandela, uTata uMandela waye enxibe iskipa seSpringbok waba ngumntu wokuqala omnyama, u-president wokuqala omnyama wokubamba indebe ye-rugby ewinwe liqela loMzantsi Afrika. Loo nto yaliphelisa ucalucalulo ngakumbi eMzantsi Afrika. Bamanyana abantu abamhlophe kunye nabo bamnyama kwaluxolo kwamnandi eMzantsi Afrika kumntu wonke omncinci nakomdala.